Ewe, ndiyavumelana noluvo lokuba abadlali be-esport abangeni ye-elektroniki kwinqanaba lobuchwepheshe banokuqalwa phakathi kweembaleki zemidlalo yesiNtu kunye nabaqhubi be-esport. Okokuqala, abadlali be-esport bazinikela kakhulu ekuqeqesheni benze isicwangciso kwaye bephucula izakhono zabo mihla le.

Ukuphazamiseka kokulala, ukudlala ebusuku okanye ukungakwazi ungakwazi ukuyeka ukudlala kunokuphazamisa iganeliso lokulala nto leyo echaphazela impilo jikelele. Ukutya okungalunganga, abanye abadlali bangatyela ukutya okungenalungu okanye ndisandule ukukulungiselela ugqibo olunikwa inkcazelo echanekileyo.

Imidlalo ye-esport inokuchaphazela impilo yabadlali bayo ngendlela ezahlukeneyo ngakumbi xa ingenalo ulawulo olulungileyo, ukudinwa kwamehlo, ukungasebenzi komzimba.

Ngokoluvo lwam imidlalo ye-elektroniki kufuneka ithathwe njengemidlalo yokwenyani njengombhoxo okanye ibhola ekhatywayo. Le mbono ixhaswa zizathu ezithile ezibalulekileyo ezichaza indlela abadlali be-esport abasebenza ngayo imigaqo abayilandelayo kunye nemigudu bayoyifaka kuzo baphumelele kweli cala. Okuqala, abadlali be-esport babandakanyeka kulo mdlalo ngendlela ngendlela ekufuneke ithathwe njengemidlalo yokwenyani, njengombhoxo okanye ibhola ukuba ifuna ndilongeze ezinye.

Xa ndilumkise abanye abantu ngobungozi bokulutha kwemidlalo ndingathi ukudlala imidlalo yeevidiyo kunokonwabisa kwaye kunceda ukuphuma kodwa kubo xa umntu eseqala ukuyekiswa izinto ezibalulekileyo njengokulala, ukufunda okanye ukuchitha ixesha nosapho ngenxa yokudlala oku sele kungumnqondiso wokulutha. Ukulutha kudala ukuxinzelelo engqondweni, kunciphisa impilo yomzimba ngenxa yokungalali kakuhle kwaye kunciphisa umgangatho wobomi. Kubalulekile ukulawula ixesha lomdlalo usebenzise izilumkiso okanye ubeke umda wexesha kude ukuba umzali okanye umntu omdala uyawuphula phawula olu tshintsho, kufuneka ancede lo omdala afumane uncedo ngaphambi kokuba imeko ibe mbi.

Andivumelani nolu luvo lokuba ii-hobbies abantu abazizityebi kuphela. Ii-hobbies ziyafikeleleka kubantu bonke. Ii-hobbies zinceda ukuphucula ubomi. Abantu bazikhethela ii-hobbies zabo ngokweemfuno zabo.

Umsebenzi wokuzonwabisa uhamba njengengqwelomoya. Imali efunekayo, ezi zinto zifuna imali eninzi kakhulu ngenxa yokuthenga okanye ukuqesha izixhobo ezinzima ezifana nenqwelomoya okanye iimoto zemidlalo, imfundo kunye nengqeqesho olukhethekileyo, izixhobo ezizodwa, izizathu sokuthandana.

Ewe, ndiyavuma kakhulu kuba abantu abenza imisebenzi abayithandayo baphila ubomi obupheleleyo now that . Injabulo kunye ukunciphisa ukuxinzelelwa, ukuphucula ukusebenza, ukukhula komntu isiqu, ubomi obulungileyo impephephelelo elungileyo kwabanye.

Umsebenzi wokuzonwabisa endiye ndithande ukuwenza kukubukela iimuvi kwifowuni yam ngokuba zindinceda ukuba ndikwazi ukuba ukufunda kwaye .

Hayi, ngokuba igalufa ndifuna abantu abanexesha elinintsi kwaye abakwaziyo ukuqiqa nokucinga kakhulu.

Ewe, ewe ukhona. Abantu abaninzi bathanda ukuya kuzivocavoca ukuze abantu bahlale be-healthy kwaye bengezukukhawuleza bafumane izifo.

Ukuba ndingangumkhokheli woluntu kwaye abafazi abadala bacela iingcebiso zokuhlala besempilweni ngokwasengqondweni ndingacebisa le misebenzi ilandelayo, ukuzilolonga okukhanyayo, ukudlala imidlalo yengqondo, ukuthunga ukoluka okanye ukwenza imisebenzi yezandla, ukuququzelela amaqela okuncedisana nokuthetha.